Ngokoluvo lwam endicingela ukuba inzima kakhulu phakathi kokutyala nokuvuna ndicingela ukuba kukuvuna kuba xa uvuna kufuneka ukhethe owona umbona ucocekileyo nowona umdaka. Ukanti xa utyalayo utyala kakuhle nje kube kucocekile ube uwubona kakuhle umbona owutyalayo.

Ngenxa yokungqongophala kweoyile apha elizweni laseMzantsi Afrika ndibone ukuba sityale ijongilanga ngenxa yoba izidingo zabantu malunga neeoli ziphezulu kakhulu, loo nto izokwenza ukuba kube khona umvuzo omninzi kwishishini lethu. Bendingathanda ukuba siliqale eli shishini lokuba sityale ngobuninzi iijongilanga.

Hayi, akubonakali kanjalo kuba kwixesha langoku uluntu nabantu bakuthi baziqhelanise nokuthenga kwiivenkile kuphela. Ixesha lokuba batyale bakhulise izityalo kwiigadi zabo, abasenalo elo xesha.

Esona sityalo endingabanomdla wokusityala ngumbona kuba sinemveliso kakhulu kwaye senza ukutya okuninzi okuhlukileyo kunjalo okufana nama-cornflakes ukudla kwakusasa kunye nomgubo wokwazi ukwenza ipapa kunye namarhewu.

Esona sityalo sityiwayo abanomdla wokusityala ziitapile. Indlela esityalwa ngayo sityalwa singamagaqa kumhlaba othambileyo kunye nofumileyo. Sityalwa nje ixesha elingangeenyanga ezintathu. Siyahlakulwelwa siyankcenkceshelwa njalo ukuze sizokwazi ukuvelisa iziphumo neziqhamo ezininzi.

Ingenelo yokulima amahlathi kukuba iyancedisa kakhulu kwezendalo ukulawula imozulu ibe kwisimo esifanekileyo nesilungileyo kwaye izilwanyana ziba nako ukutya okwaneleyo ukuze zikwazi ukutya. Ebantwini iyancedisa ukuba ivelise umoya ococekileyo obizwa ngokuba yi-oxygen ngokwesirhanuko.

Awona amazwe athenga iziqhamo zalapha eMzantsi Afrika kuquka iUnited Kingdom, iGermany, iNetherlands iChina kunye neRussia.

Ubungakanani besivuno bubalulekile kakhulu kwezolimo kuba buchaza umlinganiselo wesivuno esiphumayo xa kuthelekiswa nendawo ekuhlwayeleyo kuzo. Kwaye umlinganiso wesivuno uneempembelelo ezithile umzekelo ingeniso yabalimi, ukukhuphisana kwezorhwebo, ukusebenzisa kwemithombo njalo njalo.

Kusoloko kukhona imfuneko yemveliso yomoba ngenxa yokuba umbona awusetyenziswa kuphela ekwenzeni iswekile kodwa unexabiso elikhulu kumashishini amaninzi. Izizathu ezibalulekileyo kukuba yimveliso yeswekile, ushishino lweziselo, imveliso ye-ethanol kunye nezinye nezinye ezinencasa iimveliso.

Iingenelo zokutyala ijongilanga kubalulekile kakhulu kuba esi sityalo sinexabiso, ixabiso laso ekwenzeni ioyile amafutha atyiwayo kwaye esi sityalo siyamelana nemozulu nokuba injani na. Iingcambu zayo zenza ukuba umhlaba ufume kwaye utyebe, loo nto yenza ukuba ukwazi ukutyala amatyeli amaninzi.

Imeko yomhlaba ekutyalwa kuyo inefuthe elikhulu ekubeni isivuno sizobanjani kumgangatho wokuthengisa kuba umgangatho womhlaba uchaza ukuba izityalo ziya kukhula njani, ziphile kanjani kwaye zivelise njani iziqhamo okanye imveliso inokwamkelwa njani emarikeni.

Xa kulungiswa umhlaba ukuze kuveliswe iziqhamo ezisemgangathweni ophezulu kuqhutywa imisebenzi ebalulekileyo kakhulu ekuphuculeni izondlo, ucoceko kunye nokuma komhlaba. Umzekelo umhlaba uthelwa umgquba okanye umanyola. Enye into eyenziwayo kukuklina komhlaba ucoceko enye ukuwunkcenkceshela njalo ukuba ufume kwaye uthambe uwulime rhoqo.

Ndicinga ukuba uMzantsi Afrika unabo ubuchule kunye nezixhobo ezikhulu kwicandelo loboya kodwa inkxaso efikelela kumafama incinci ayikho ngokwaneleyo. Into ekufuneka yenziwe kufuneka kuphuculwe iinkqubo zokuxhasa amafama amancinci ukuze bazofumana oomatshini abakwaziyo ukuphucula uboya babo ngokwabo okanye baphuhlise iindlela zokusebenzisana namashishini amakhulu.

Imicelimingeni ephambili ekuvuseleni imizimveliso evaliweyo kukungabikho kwezimali ezifaneleyo, ukuphathwa kakubi kunye nobuqhebetsa, ukungahambelani nezimvo zophuhliso, iingxaki zabasebenzi, imeko engalunganga kwezorhwebo.

Zininzi izityalo ezivunwa ebusika kuquka ikhaphetshu, iminqathe eyaziwa ngokuba yi-carrot ngegama lesirhanuko, isipinatshi, ibrokholi, itswele kunye nekholiflawa negaliki kunye nezinye nezinye.

Iziqhamo nezityalo ezivunwa ehlotyeni endizaziyo kukuqala kweembotyi, amazambane, umbona kunye neetumata nazo zonke izityalo ezifuna amanzi ukuquka nee-watermelons.

Izityalo ezityalwa ebusika ezimelana nemozulu yasebusika litswele eyona nto endiyaziyo kunye iminqatha kunye neekhaphetshi namazambane negalikhi.

Iziqhamo endizaziyo ezivuthwa ebusika ngamaorenji, ii-grapes, amanatshi, amalekhwadi kunye nezinye ezifana neepere.